Cha, ukukhuphuka kwamanani kapetiloli angeke kube nomthelela wesinqumo sami sokuthenga imoto. Ngoba mina ngingumuntu ongazithandi izithuthi zomphakathi. Ngakho ukuthenga imoto kungaba lula kimina, kungisiza ngihambe noma yikuphi la ngifuna kuya khona noma yisiphi isikhathi engifuna ukuhamba ngaso.

Lapho ngikhetha inkampani yamabhasi ahamba amabanga amade, ngibheka ukuphepha, idumela layo, nezinsiza ezinikezayo njengezihlalo ezithokomele ne-Wi-Fi. Ngibheka ukuthi amabhasi ahamba ngesikhathi nokuthi izindawo ezimiswa kuzo ziphephile yini. Ngibheka nenkonzo yamakhasimende ngibone ukuthi ngabe ngizokuthola usizo engiludingayo.

Yebo, izakhamizi kufanele zinxeshezelwe uma imigodi, ama-potholes, abangela umonakalo ezimotweni noma ezingozini, ikakhulukazi uma uhulumeni wehlulekile ukuyilungisa. Lokhu kungenxa yokuthi uhulumeni unesibopho sokugcina imigwaqo iphephile. Imigodi idala ukulimala kwezimpahla, izingozi, nokuphazamiseka empilweni yabantu. Kwamanye amazwe abantu bangafaka isikhalazo ukuze bathole isinxephezelo uma kunobufakazi ngokunganaki kweziphathimandla. Loku kungaphoqa uhulumeni ukuthi asebenze kangcono ekulungiseni imigwaqo.

Ngokubona kwami, umnyango wezokuthutha kumele uqinise ukuhlolwa kwezimoto. Uqeqeshe abashayeli esebenzisa nezinhlangano zamatekisi. Esebenzisa ubuchwepheshe futhi aqinise izigwebo kowaphula imithetho yomgwaqo. Kumele futhi uqinisekise ukuthi amatekisi asebenzisa izindawo ezisemthethweni zokuma. Enze uhlelo lwezibonelelo kubashayeli abathobela umthetho. Futhi usebenze usebenze namaphoyisa ukulawula isimilo sabashayeli. Lokhu kuzonciphisa izingozi futhi kuthuthukise ukuphepha emgwaqweni.

Ngizizwa nganelisekile ngamanani amathikithi amabhasi ahamba amabanga amade, ngoba awabizi kakhulu.

Ngingamchazela umngani ukuthi i-Rea Vaya, indlela yezokuthutha yomphakathi eGoli esebenza ngamabhasi asheshayo. Amabhasi asebenzisa iziteshi ezikhethekile, futhi abagibeli badinga ikhadi le-Rea Vaya ukuze bakhokhele uhambo. Le ndlela yokuhamba ixhuma izindawo ezibalulekile ezifana noSoweto, i-Braamfontein ne-Johannesburg CBD. Isebenza ngezikhathi ezithile zosuku. Ngakho kubalulekile ukuthi umgibeli ahlele kahle uhambo lwakhe.

Inkinga engake ngabhekana nayo ngigibele i-Uber ukuthi ngakhokha imali ephezulu kunaleyo edingekayo. Ngakho ukuze ngixazulule le nkinga ngasebenzisa uhlelo lokubika iy'nkinga, ngathinta inkampani yale Uber nge-imeyili. Kungakabiphi bangiphendula nge-imeyili, bangibuyisela imali yami.

Ngincamela ukusebenzisa amatekisi ngoba awabizi kakhulu, atholakala noma yikuphi futhi ungakwazi ukufika ngokushesha noma yikuphi la uyakhona.

Lesi sinyathelo singangenza ngijabule kakhulu. Futhi siyangibonisa ukuthi lo mshwalense uzinikele ekukhathaleleni kwamakhasimende. Kanti-ke ngingakhuthaza nezinye izinkampani zomshwalense ukuthi zilandele lesi sibonelo. Okungaholela ekutheni ukwaneliseka kwamakhasimende, futhi kunciphise izindleko ezihlobene nomonakalo wemigodi.

Ngathatha uhambo olusuka eMpumalanga ngalibhekisa eKwaZulu Natal. Lolu hambo lwathatha amahora ayisikhombisa. Ngakho, ukuze ngidlulise isikhathi, ngalalela umculo, ngadlala imidlalo ecingweni, ngaphinde ngafaka amamuvi ukuze ngifike la ngiya khona.